Ukukhutjhulwa kwentengo yebhesi kutjho bonyana imali enye ebengiyisebenzisela ezinye zezinto sekufanele ngizikhiphe ngithathe leyo mali ngiyisebenzisele ibhesi. Alo-ke, kutjho ukuthi kungenza ngingase akabi nenjabulo ebengi nayo ngombana ezinye zezinto ebangikghona ukuzenza angeze ngisakghona ukuzenza.

Ngicabanga bonyana abatjhayeli beembhesi namkha abanikazi beembhesi basuke sebabonile ukobanyana umuntu ujwayele ukuyikhipha leyo mali alo akasale ayibhadela imali leyo ngoba ujayele okutjho ukuthi bona bazobe benza imali edlula kule bazibekele bonyana bayokwenza alo angeze basehlisa amanani ngombana bathabela imali abayenzako.

Kubalimaza khulu ngombana abasebenzi abasebenza emakhwitjhini abatholi imali enengi, uthola nakukhuphuka iimbhesi ukuya yokubuyela ekhaya, uthola abantwaba sebasebenzisa imali enengi bayisebenzisela eembhesini bangasabi nemali ebazoyisebenzisa kwezinye izinto zemakhaya. Uthola ukuthi sebasebenzela ukuya nokubuya emisebenzini bathenge nokudlalana-nje okuncani ngombana imali abayenzako ayisiyinengi kwasekuthomeni.

Ngicabanga ukuthi abantu kufanele banikezwe isikhathi esaneleko nokuthi bakghone ukuzilungiselela njengoba kuzokuba nemali ekhutjhiwako naziza ekukhweleni iimbhesi, lokhu kuzobenza abantu bakghone ukuzilungiselela begodu bangalimali khulu ngesikhwameni naziza ekutheni sekose babhadale.

Kufanele kuqalwe ukuthi abantu bazakukghona na ukuyibhadela imali yebhesi le. Kufanele kuqalwe nokuthi imali efunyanwako le kulungile ukuthi ifunwe ebantwini efunwa kibo lokhu, kuqalwe nesimo somnotho ukuthi sijame njani ngaphambi kokuthi kukhutjhulwe intengo yokukhwela.

Iye, mhlamunye urhulumende angasebenzela ukuthi akhiphe imadlana thize ukuze abantu bangakhutjhulelwa khulu iintengo naziza ekutheni baye emsebenzini ngeembhesi.

Iye, kungabadosa ngombana esikhathini esinengi akunamuntu ongafuni ukuzithola asebenzisa imali encani kuna le ibekazitjele ukuthi ozoyisebenzisa naziza endleleni yokuya emsebenzini.

Zikhutjhulwa ngobujamo bomnotho uthola ukuthi esikhathini esinengi iimbaseli zikhuphukile, ababeregi bafanele babhadelwe endani uyabona abanikazi beembhesi kobanyana abasenzi imali begodu sekunzima khulu ukuthi babhadele abasebenzi, bakghone ukuthenga neembaseli benze ukuthi abantu bafika ngesikhathi emisebenzini yabo. Alo-ke bakhuphula iimbhesi ukuze bakghone ukuthi kusebenzeka ngendlela elungileko futhi nefaneleko.

Ngicabanga ukuthi iinqumezi zisuke zithathwe ngaphandle kokutjheja naziza ebantwini abasebenzisa iimbhesi kodwana nabo abanikazi beembhesi basuke banobudisi bokuthi kufanele bathenge iimbaseli, kufanele babhadele abatjhayeli, kufanele balungise iimbhesi alo koke lokhu kufanele kuvele emalini ebhadelwa bakhweli beembhesi, kubanzima nakibo kubanzima nakubantu abakhamba ngeembhesi. Alo-ke, ngicabanga ukuthi mhlamunye kungatholakala enye indlela njengokutholakala kweembhaseli ezingathi azisiphezulu khulu ngamanani.

Iimbhesi ezikhamba ibanga elide ngizo othola amanani wakhona angathi aphasanyana ukungafani neenteksi namkha iimphaphamtjhini nokhunye okunengi ungakhamba ngakho.

Iye, bafanele baphungulelwe imali ngombana nokho abasebenzi namandla abanawo angeze bakwazi ukwenza izinto ezinengi abafuna ukuzenza ngemali.

Mhlamunye bangafaniswa nabantwana besikolo ngokuthi bangabhadali imali elingana nabantu abasebenzako, nabantu abatjha abasese namandla wokusebenza.

Awa, ngicabanga ukuthi abobamkhulu nezalukazi bafanele banikezwe ithuba lokuthi bangasebenzisi imali enengi ukukhamba baye eendaweni abafuni ukuya kizo ngombana abantwaba boke abasasebenzi, boke abasenawo amandla alo bafanele boke baphathwe ngokulingana.

Abantu esele babakhulu kungibo abantu abarhola umndende, imali abayitholako ayilingani neyabantu abasebenzako, uthola ukuthi izinto abafuna ukuzenzela zona abasakghoni ukuzenzela alo, kuzobasiza khulu ukuthi iintengo abanikezwa zona kube ziintengo ezihlikileko ukuze bakghone ukuzenzela ezinye izinto njengokuthenga ukudla, namkha bathenge izambatho, ukuze nabo bakwazi ukuphila ipilo elungileko.

Bangabanikeza noma yi-twenty-three percent ukuze bakghone ukuphila kancono nabo.

Awa, abe azibatjheji ni esikhathini esinengi eSewula Afrika iimbhesi uthola zingakanakekeleki kuhle, kwenzeka iingozi zeendlela, abantu bayabhubha, abakanakekeleki kuhle kodwana bayazikhwela ngombana abanayo enye into

Kuneendawo la iimbhesi ezingafiki khona, ekwenza ukuthi abantu bakhona fanele bakhambe ibanga elide ukuze bayokuthola iimbhesi.

Sihlukunyezwa kukobanyana sifika emisebenzini lada. Sihlukunyezwe kukobanyana kungaba neengozi eendleleni. Sihlukunyezwe kukobanyana sisebenzisa imali ephezulu kodwana akusalingalingani nawuthi uqala irhelebho olithola ngebhesi.

Kukhahlumezeka emzimbeni, uthola sele wayeqa, ubetha amafesidiri, uthola sewulimaza omunye umuntu oseduze nawe nokudanyana. Thola nangabe buphethe izinto ziyawa, ziyaphuka eyi kunengi kodwana ngingatjho bonyana indlela engasi isikontiri ayisilula bonyana ekhambeka ngombana ezinye iimbhesi ziyawa ezinye zimotjhakalelwa mavili. Alo-ke abantu abangaphakathi bazokuthiwani, bayalimala abanye bayabhubha iye.

Kusiza ngokobanyana abantu bazokwazi ukuthi iimbhesi bazithole kuphi. Kuphinde kusize ngokobanyana na azingeke iimbhesi zatjhayisana nezinye iinkoloyi njenge bamatekisi kunye neenkoloyi ezincani.

Kusuke kuya ngokuthi umuntu lo ufuna ukuthulula amanzi nje kwaphela namkha ufuna ukuzikhulula okuzokuthatha isikhathi eside. Nangabe ufuna ukuthulula amanzi, kuyenzeka ibhesi ijame avunyelwe bonyana agijimele ehlathini namkha hlangana namatjani azikhululile aphinde abuye ngebhesini. Kuqhutjekwe kukhanjwe kodwana nangabe ufuna ukuzikhulula, ukuzikhulula okuzokuthatha isikhathi eside. Awa uyalindwa kufike evekeleni ezizakuba neendawo yokuzikhulula namkha abekezele todi kufikwe la kuyiwa khona.

Kusuke kukhuphuka iintengo zeembaseli. Kusuke kwehle amandla wamaranda. Ngizo lezo izinto esikhathini esinengi esenza kobanyana imali yebhesi ikhuphuke.

Kungombanyana abantu eenkoloyini zomphakathi abakhululeko kuhle. Kuye nokuthi ngasikhathi banemithwalo begodu imithwalo le ayihlali kuhle eenkoloyini zomphakathi. Kuye-ke ke nangokuphepha ngombana eenkoloyini ezizijameleko bayaphepha khulu kunalokha baseenkoloyini zomphakathi.

Uthola ukuthi mhlamunye iimbaseli besizithenga ngemali engangamaranda amatjhumi amabili nesikhombisa ilitha, kodwana nasele kufanele sikhiphe imali engangamaranda amatjhumi amahlanu. Awa seyibayinengi khulu imali leyo. Alo-ke sisuke singasakhambi siye kwamanye amakhambo ebegade siwahlelile. Kutjhuguluka amahlelo womndeni ebesinawo. Ukuze senze isiqiniseko sokobanyana yoke imali isebenza kodwana kusale enye esizoyisebenzisa ngemva kwalokho.

Basuke bangasakghoni ukuthela iimbaseli eenkoloyini zabo. Okwenza bonyana amanye wamahlelo akasaphumeleli. Kuba neentjhijilo zokobanyana angeze bakghona ukusuka la. Baye kwenye indawo bakhambe godu nakuleyo indawo. Bakhambe nangelinye ilanga, nangelinye ilanga. Kuzokosa kwehle amalanga ekuzokukhanjwa ngawo nebanga elizokukhanjwa.

Ngibona ngasuthi urhulumende njengoba kunguye owaziko ubujamo benarha, ubujamo babantu ngokwahlukahlukana kwabo. Abantu abahlala eendaweni ezinemali neendaweni ezingenamali. Wazi kuhle kobanyana bangakhi abantu abasebenzako nabangasebenziko. Kutjho bonyana nakathatha isinqumo sokuthi akhuphula iimbaseli uzobe acabangisisile begodu wabona bonyana abantu bazokukghona ukuzibhadela iimbaseli lezo. Ngalokho-ke ngicabanga bonyana kuhle khulu kobanyana urhulumende alawule intengo lezi kodwana kufanele acabangele umphakathi.

Lokhu kuhlubayeza isikhwama sami ngombanyana ngisuke sengazi ukuthi imali engizoyisebenzisa ukusukela ngoMvulo, bekube nguLosihlanu yimali engaka. Alo-ke imali leya nayisele seyikhuphuka uyokuthola ukuthi mhlamunye imali seyifaka seyisuka ngoLosihlanu ukufikela ngoLwesithathu okwenza bonyana amanye amalanga ngingasakghonike ukuya emsebenzini.

Ngicabanga ukuthi abanikazi beembhesi nabatjhayeli beembhesi, basuke sebafuna ukwenza imali bangasacabangeli umuntu okhwela ibhesi, nasekusuka kubenjalo. Sebajayele ukuthi imali esiyitholako ingaka, begodu bathabele ukuthi bazokuthola okudluleleko njengombana iimbaseli sezizobe zehlile.

Kubalimaza khulu ngombana esikhathini esinengi abantu abasebenzi emakhwitjhini abakhutjhulelwa imali, ngenca yokobanyana i-inflation eSewula Afrika isuke nayo ikhuphuka. Bayaliswa kuse kuthenjelwe wokobanyana bakhamba ngeembhesi bafike ekhaya bebabuye. Alo-ke nasekufanele ukuthi abantwaba batjho, imali le mhlamunye iyakhuphuka sebabona imali siphuma emrholwenabo iya eembhesini seyinengi khulu. Abasakwazi ukwenza ezinye zezinto bebathi bazenza ngeemalabo nasele barhola.

Mhlamunye isiqiniseko besingenzeka ukuthi abantwaba abakhwela iimbhesi banayo na imali leyo, yokuthi nakukhutjhulwa iimbhesi bazakukghona ukubhadala kokuthoma. Kwesibili, singenza nje isiqiniseko sokobanyana iimbhesezi nangabe imali isenzeka isazokukghoneka bonyana inakekele indlela iimbhesi ezingayo, ibhadela abatjhayeli, ithenge iimbaseli. Awa, isidingo sokuyikhuphula sona abasikho, ngombana uthola ukuthi abantu mhlamunye imali abanayo. Alo-ke nangabe kusetjenziswa izinto ezimbilezi ngaphambi kobanyana kukhutjhulwe imali yeembhesi, awa kutjho khona bonyana izinto zizakhamba kuhle. Nabantu abakhwela iimbhesi nabo bazakuthaba khulu, ngombana angeze kwakosa bakhiphe imali enengi abanganayo.

Ngicabanga bonyana kungaqalwa i-inflation bonyana ijame njani. Abantu basenza imali elingeneko iindingo zabo na, kokuthoma kungasesekube ngilokho. Kuqalwe nokobanyana kukhuphukile iimbaseli namkha zehlile na. Imadlana leyo ikhuphukile, ikhuphuke kangangani noma sele-ke kuthiwa imali iyakhutjhulwa akuqalwe bonyana imali ekukhutjhululwa ngayo le abantwaba bazokukghona ukuyibhadala na, namkha mhlamunye bangayikhuphula kancazana bangakhuphuli bakhuphule ngamanani aphezulu khulu.

Iye, ngicabanga ukuthi urhulumende kufanele angenelele angase sekabhadele imadlana ethize, ukuze arhelebhe abakhweli beembhesi ukuthi imali le ingakhuphuki khulu, nakose bathenge amathikithi wokukhwela iimbhesi.

Iye, kungabadosa ngoba kwesinye isikhathi uthola abantu abanazo iinkoloyi abasakwazi ukukhamba ngazo, ngenca yokuthi iimbaseli intengo yakhona ikhuphukile. Alo-ke iimbhesi nazehlako ngamanani abantu bangazikhwela ukwenzela bonyana bangasebenzisi imali enengi ukuya nokubuya emsebenzini.

Ngicabanga bonyana intengwezi zisuke zikhutjhulwe bujamo esikhathini esinengi, kodwana nasele utholukuthi mhlamunye intengo yeembaseli yona iyehla, kodwana imali ebizako umuntu nakakhwela ibhesi ayehla awa, lapho sekasuke sekukudlelezela abakhweli-ke lapho.

Awa, abacatjangelwa abantu abadosa emhlweni, esikhathini esinengi abantu abadosa emhlweni abacatjangelwa ngazo zoke iindlela, ngombana nakukhuphuka imali leya yebhesi leya abaqalwa bona bonyana bazakukghona na ukubhadela, akubinento eyenziwako ukubarhelebha kobanyana bakwazi ukukhwela iimbhesi ngaphandle kokuphathwa yihloko, namkha kuthole sekose balise ezinye izinto awa abarhelebhejwa abantwabo.